Mhaka ya ku tika ka muntshwa yi khumba tidyondzo ta yena hi ndlela ya xiyimo xa le henhla hikuva, loko o za a tika a nga ha koti ku ya exikolweni nkarhi wolowo. U fanele a tshame ehansi a langutana na n'wana, a hlayisa n'wana wa yena, ku kondza n'wana wa yena a kula a n'wi vona ku ri u fanerile ku a nga ya a ya n'wi siya lomu swikolweni, kumbe ku ya n'wi siya eka munhu loyi a nga tshamaka na yena kumbe ku n'wi hlayisa loko yena a ri karhi a ya exikolweni. Nakambe swi va swi teka nkarhi wa yena lowu a faneleke a heta xikolo hi wona, ivi a hetelela a heta tidyondzo ta yena se ku ri khale kumbe a kurile.

Ndzi nga va fowunela ndzi va tivisa hi ndzilo lowu wu nga ku endlekekeni endhawini yeleyo. Ndzi va tivisa leswaku ndzilo wa kona wu famba kusuka kwini wu ya kwini, ni va byalwa mapfurhele ya wona, ni va byela na leswaku laha wu nga kona ndzilo ku na vanhu vo tanihi kwini ende va tele ku fika kwini. Na ku ri mavonelo ya mina va vonaka ingaku yi nga va a nga yi nga va khumba njhani, na ku ri ndhawu liyani loko ku ri ku ndzilo wu pfurha swinene, wu vonaka ingaku wu ta nghena eka tindhawu ta vanhu van'wanyana. Nakona ni va nyika na ndlela leyi va nga kotaka ku ta hi yona, leyi va nga kotaka ku nghena hi yona.

Ndzi vona swi nga tshamisekanga ku va munhu a teka mirhi eswibedhlele a ya tshama na yona endlwini a nga ri na ntirho na yona, hikuva ku na vanhu lava va yaka eswibedhlele va ri karhi va vabya swinene va ri karhi va yi lava ku tlula leswi wena u yi lavisaka swona. Ende loko se va fika yi fika yi va kayivela, ku va na xiphiqo lexikulu hikuva va hetelela se va nga ha swi tivi kumbexana i munhu wa ku a nga na mali, u hetelela ke a va na ntlhontlho wa ku va mali u ta yi kuma kwini ya ku va a ya xava. So ni vona swi ri na nkoka ku ri munhu un'wana na un'wana loyi a ya ku exibedhlele loko a vona ku ri a swi fanelanga ku a teka murhi loyi a nga ta ka a nga wu tirhisi a wu tshiki kumbe a byala dokodela leswaku, a nge wu teki murhi hikuva yena a nga ta kota ku wu tirhisa.

Yi nga tirhisiwa hi ku va ku endliwa website kumbe app-e yo karhi leyi loko munhu loyi a nga le makaya a vabya a kotaku ku hlamusela leswi a ti twisaka xiswona eka app-e yaleyo yo karhi kumbe eka website yeleyo. Naswona loko se a hlamuserile dokodela loyi a nga ta vona meseji lowu a nga ta va a wu send-ile, wa swi kota ku va a kota ku kumisisa ku ri ku nga va ku ri yini. Loko ku ri ku hi leswi a faneleke a kamberiwa eka swona, wa swi kota ku hlamula eka swona leswaku a kota ku a n'wi a n'wi byela leswaku u fanele a endlisa ku yini kumbe, va nga hlanganisa ku yini leswaku va kota ku va va hlangana ku va va kota ku tiva ku ri i yini lexi va fanele ku va va xi lavisisa ku va va kota ku n'wi tshungula.

I ku va munhu loyi a fonelaka number ya one one two, kumbe one one nine, leyi yi nga ya xihatla loko ku ri na nghozi.

Xana ni nga sungula kwini eka ku pulana ndyangu wa mina? Nakona i yini leswi ni faneleke ni tirhisa swona ku va ni pulana ndyangu wa mina? Xana hi swihi switandzhaku emirini wa mina endzhaku ka loko ndzi ta va ndzi sungurile?

I ku va mfumo wa hina wu va na timovha leti ti nga ta hamba ti famba ti ya teka vanhu lava va nga na vutsoniwa ku va yisa eswibedhlele, ku langutisa na masiku ya vona lama va nga ta va va va vekele wona leswaku va ya hi wona eswibedhlele.

Ndzi vona ingaku mfumo wu fanele wu thola vanhu va ku hlayanyana lava va nga ta kota ku pfuna leswaku tilayeni ti kota ku famba.

Ndzi na ntshikelelo hi timhaka ta ku pfumaleka ka mirhi eswibedhlele na le titliliniki. Hikuva vanhu va ku tala va ya eswibedhlele na le titliliniki kambe mimirhi ya kayivela and i vanhu lava va vabyaka. Van'wanyana va vona wa swi vona leswaku a va ha koti nchumu va tihanyela hi yona mimirhi leyi va yi kumaka. Kambe ku fanele ku va na a ndlela kumbe ku va na leswi hi nga ta swi endla ku va hi kota ku tisa ku cinca ematikweni ya hina. Xana hi nga endla yini ku va hi kota ku fikelela mhaka leyi?

Lexi faneleke xi endliwa i ku va mfumo wu tekela enhlokweni ni ku tshama va ri karhi va langutisa mimirhi leyi va ka yi ri kona eswibedhlele na le titliliniki ku vona ku ri a yi kayiveli xana. Loko yi ri karhi yi ri ku kayiveleni vona vo fanele va endla ha kona leswaku mimirhi yi tshama yi ri kona minkarhi hinkwayo leswaku vanhu loko va ya eswibedhlele va nga kayiveriwi hi mimirhi.

Hi leswaku swi na nkoka ku va vana va phameriwa swakudya leswi akaka miri, hikuva loko va dya swakudya leswi swi akaka miri swi va nyiketa matimba ya ku va va kota ku dyondza va ya mahlweni. Swi va nyika matimba ya va va kota ku focus-a eka tidyondzo ta vona. Hikuva loko va dya swakudya leswi nga akeki miri a va koti ku focus-a, mimiri ya vona a yi tiyi. Kambe loko va dya swakudya leswi swi akaka miri mimiri ya vona ya tiya, va swi kota ku focus-a, a va tshami va karhele, a va tshami va ri na ku langutela. Kumbexani na loko va ri etitlilasini va swi kota ku loko va tshamile, va kota ku focus-a eka leswi mudyondzisi a vulaka swona.

Lexi ni vonaka nga ku xi nga endliwaka ku pfuna ku olovisa vutomi bya vanhu lava nga na vutsoniwa i ku va mfumo wu humesa mimovha, wu humesa masene lava va nga ta hamba va huma na timovha ku ya langutisa vanhu lava ku ya va kambela ku ri va kahle kumbe a va kahle. Loko va nga ri kahle mimovha leyiwani hi yona yi faneleke yi va teka yi va yisa eswibedhlele kumbe etitliliniki va ya kamberiwa.

I ku va munhu a tshama endlwini ya ya yena kumbe ya ka vona a nga humi loko swi nga bohi, i ku va munhu a tshama a ambale mask-i leyi pfalaka tinhompfu na milomu. I ku va munhu a tshama a ri minkarhi hinkwayo a hlamba mavoko, a fambela kule na ku khumba tindhawu leti ti nga le rivaleni leti ti nga khumbiwaka hi mani na mani.

Xa ku sungula i ku va va nga lahleki. Xa vumbirhi i ku va va va amukela hi ndlela leyi va nga hi hi yona na ku va va tshamatshama na vona, va vulavula na vona, va va kombisa minchumu ya vutomi. Na ku va va hleka na vona minkarhi hinkwayo, va va hlohletela eminkarhini hinkwayo.

Ndzi vona ingaku swi nga olova loko vo aka switichi swa vona va tindzawulo ta ndzilo, laha va swi tivaka ku ri loko va ri eka xitichi xolexo loko va foyineriwa va ta swi kota ku hatla va fika endhawini yeleyo. Kumbe ku va na tindhawu to hlaya leti ti nga akiwaka leti va swi tivaka ku ri loko va ri endhawini yo karhi ku tshwa nchumu wo karhi kumbe ku tshwa yindlu, va swi kota ku va fonela vanhu lava va nga le kusuhi na vona, va kota ku hatlisa va fika ku tlula ku va ku yimeriwa vanhu lava va nga le kule.

Mbilu ya mina yi nga tsaka loko na vona va tinyiketa nkarhi wa ku pfa va ta va ta tshama na mina, va ndzi pfuxela, va ndzi vhakachela. Kambe yi nga vava ntsena loko vo ya va ya ni tshika kwale ekaya ra vadyuhari, va nga ti va ta ni vhakela.

I ku va vanhu va kota ku hlayiseka endzhaku ka loko va heleriwe hi mitirho, endzhaku ka loko se va hume ti-pension-i kumbe ku va vanhu va kota ku hlayiseka loko ku ri na leswi swi nga va ka swi endlekile hi vona ku va va nga ha koti ku tirha, kumbe va nga ha ri na munhu wa ku va hlayisa.

MAT leyi yi pfunaka kumbe ku dyondzisa vavanuna hi ku va va xanisa na ku bukutela vavasati.

I ku va munhu a ya lavisisa na ku kota ku twisisa tindlela to hambanahambana leti ti tirhisiwaka ku kunguhata ndyangu.

Ndzi nga hlawula swa manguva lawa, hikuva swa ndhavuko a ndzi swi twisisi ngopfu.

Leswi va nga ta swi endla i ku va va thola vanhu, lava va nga ta va tholela ku va va hamba va hlamula tiqingho na ku fambisa mahungu eka vona.

Ndzi nga n'wi byela leswaku nchumu wun'wana na wun'wanyana lowu u wu tirhisaka u vona a nga kota ku hatlisela wa ku fana na yaleyo u fanele u swi tiva leswaku ku na switandzhaku swa kona, ende switandzhaku swa kona a swi tsakisi. Se loko yena a lava ku ti hoxa eka ku endla swona leswi a ni vutisaka hi swona, swa ku swa ku va a a a tlhelela kumbe ku tirhisa nchumu leyi va ngo yi tlherisela endzhaku eka ku dyuhala hi vhiki rin'we, a swi endli mara u fanele a swi tiva ku ri ku ta va na switandzhaku swa kona. Ende switandzhaku swa kona a nga ta swi rhandza.

Swi vula ntshikelelo wa ku va va nga ha koti ku pfunana lava tsandzekaka kona.

Ndzi nga ka ndzi nga titwi kahle. Hikuva loko va ya ni tshamisa ekaya ra ro hlayisa vadyuhari swi vula ku ri mina eka vona, ni munhu wa ku ka vona ni va vangela swiphiqo, kumbe ni va tisela mintlhontlho hi ku va va ni hlayisa. Mbilu ya mina yi nga vava swinene, yi nga vava swinene hi mhaka sweswo.

Bya ndhavuko a ku ceriwa timintsu, ku khiwa matluka ma kandziwa kumbe ku swekiwa, ku nwiwa wona kumbe u tatiwa wona lomu munhu a twaku kona ku vava kumbe lomu a nga huma kona swilondza. Kambe masiku lamawani a ka ha ri swona, masiku lama ku dyiwa tiphilisi ntsena eminkarhini ya ku tala.

Makhombo ya kona hileswaku va nga tsema va nga n'wi tsemi kahle, ivi a hetelela a va na mintlhontlho loko se a fanele a kula. Kumbe loko se a kurile, van'wanyani va hetelela va nga ha vi na vana hikwalaho ka ku va va nga va endlanga kahle.

Ndzi nga va hlamusela leswaku loko munhu a fanele a lava ku tirhisiwaka nchumu wa gezi, a nga fanelanga a a famba a khome mati a nga ambalanga tintangu. Xa vumbirhi, a nga fanelangi a tlangela kusuhi na nchumu wun'wana na wun'wanyana lowu nga wa gezi, munhu u fanele a tshamela kule na wona. A nga fanelanga munhu loko ku ri ku a swi vona ku a nge swi koti kumbe ku fikelela ku endla nchumu wo karhi, a kombela ematshan'wini na ku va a tiendlela hikuva u khoma u nga ri khomangi kahle hi mati ra choka.

Ina milawu ya ku sirhelela vatsoniwa eka xihlawuhlawu emintirhweni yi kona hikuva leswi ni nga swi lemuka hileswaku vanhu lava va nga na vutsoniwa loko va ri emintirhweni ivi va kumeka va nga khomekangi kahle hi vanhu lava pfumalaka vutsoniwa ku va na punishment leyi va ka kona eka vanhu lava va nga khomeki kahle vanhu lava nga na vutsoniwa.

Va va na ku tikeriwa lokukulu lomu eswikolweni hikwalaho ka leswi va tsandzekaka ku swi endla kumbe hikuva va fanele va ringeta ku endla swilo leswi va swi tsandzekaka.

Lexi ni nga xi endlaka i ku va ni khiriyeta system system leyi yi nga ta pfumelela munhu un'wana na un'wanyana leswaku a nghena eka yona a buka appointment ya yena ya ku ta etliliniki kumbe exibedhlele loko ku ri ku i vuvabyi lebyi byi lavaka ku va va hatlisa va n'wi vona hi xihatla u ta vula eka sisiteme leswaku u le ndleleni u na vuvabyi byo karhi ku endleka yini hi yena leswaku loko a fika va fika va kota ku n'wi pfuna nakona loko va leswaku loko fika va kota ku hatlisa va n'wi pfuna loko munhu a bukile appointment swi endla ku swilo swi hatlisa swi endla leswaku vanhu va nga fiki va yima nkarhi wa ku leha.

Ndzi nga sungula ndzi va hlamusela hi nkoka wa ku va munhu a kumeka a hlamba masiku hinkwawo ndzi va byela switandzhaku swa ku va munhu a nga hlambi masiku hinkwawo ni ringeta ku va hlohlotelo leswaku loko va hlamba masiku hinkwawo ku endleka yini na loko va nga hlambi masiku hinkwawo ku endleka yini leswaku va kota ku swi twisisa ku ri swi na nkoka ku va munhu a hlamba masiku hinkwawo.

Manana a hi se tiyisisa leswaku mi karhatiwa hi yini hikuva exibedhlele xa hina a hi na yona michini leyi lavekaka leyi hi nga kotaka ku kambela miri wa n'wina hinkwayo kambe leswi hi nga swi endlaka i ku va hi tsala papila leri hi nga ta mi yisa eka xibedhlele lexi va nga ta kota ku kambela miri wa n'wina hinkwawo ku ta mi tiyisisa leswaku mi swi tiva leswaku mi karhatiwa hi yini endzhaku ka swona mi ta vuya haleni na papila leri va nga ta va va ri tsarile va mi tsalele rona leswaku hi kota ku tiva.

Lexi a ndzi ta xi endla a ku ri ku endla leswaku vanhu hinkwavo va fanele va kamberiwa vuvabyi lebyi HIV va tiva leswaku va na byona kumbe a va na byona eka lava va nga ri ki na byona a ndzi ta va hlohlotela kumbexani ndzi endla leswaku munhu un'wana na un'wanyani loyi a nga ri ku na vuvabyi lebyi a va a ri na PrEP medication leyi a nga yi tirhisaka loko a endla timhaka ta masangu hikuva vanhu u nga va hlohlotela leswaku va fanele ku tisirhelela kambe loko se nkarhi wa ku endla masangu wu fikile a va ha koti ku tisirhelela kambe loko va ri na maphilisi lavayani va faneleke va ma teka swa koteka ku va yi nga va fikeli kasi eka lava va nga na yona va nga hlohloteriwa leswaku va fanele ku teka maphilisi ya vona masiku hinkwawo leswaku va ta kota ku antswisa xiyimo xa vona.

Ina swa hunguta ku chava hikuva eminkarhini ya ku tala vavanuna va ku tala va fa va ri karhi va famba u kuma leswaku n'wanuna ku na vuvabyi lebyi a nga ku hluphekini hi byona kambe hikuva ku ri n'wanuna a va na ku vulavula va tibyela leswaku loko va vulavula va ta vitaniwa n'wanuna wo ka a nga tiyanga kumbe n'wanuna wo ka a nga ri n'wanuna hi ku hetiseka kambe loko ti-program letiwani ti va kona swi hunguta swa ku tala hi ku loko ti ri kona va ya va ya vulavula va kota ku pfuneka.

Hi nkarhi wa ntungu wa COVID-19 munhu u fanele ku tshama a hlamba mavoko minkarhi hinkwayo kumbe a tshama a ri na sanitizer leyi a nga ta tshama a yi tirhisaka ku hlamba mavoko ya yena minkarhi hinkwayo loko a kumeka a khumbe tindhawu leti ti nga le handle u fanele a kumeka a hlamba mavoko.

Lexi ni nga xi vulaka hileswaku muongori loyiwani u endle xihoxo xinene ku va a huwelerile kunene ku ri lava va lavaka maphilisi ya HIV a va ti haleni xa ku sungula vuvabyi bya HIV i vuvabyi lebyi byi nga na xihundla swinene lebyi munhu loko o va a ri na byona a nge swi lavi leswaku makhelwani wa yena kumbe munhu loyi a nga kusuhi na yena a swi tiva leswaku yena u na vuvabyi bya HIV hikuva vanhu va ku tala va ehleketa leswaku ku hanya na munhu loyi a nga na vuvabyi bya HIV u ta n'wi tlulela hambi kumbe ku khumba ngati ya yena va ti byela ku ri vuvabyi lebyi byi nga na nghozi swinene ku va u hanya na yena munhu yaloye nakona Gezani a ta va a nga titwangi kahle hikwalaho ka ku eka vanhu lava a nga swi lavi ku va swi tiva se va ta hetelela va swi tiva.

Mhaka ya ku fana na leyi a ni yi tivi ngopfu hikuva lomu ni nga kulela kona mina a va nga swi endli loko munhu a ku ri na leswi a lavaka ku basisiwa eka swona a va n'wi teka va n'wi yisa ekerekeni.

Ku va u hlawula munhu loyi a nga tshembekaka i ku va u langutisa matirhelo ya yena na experience leyi a nga na yona loko swi fika eka ntirho lowuwani kambe loko a nga ri na experience a ha sungula i ku va u n'wi hlawula ivi u langutisa matirhelo ya yena ivi u langutisa ku ri i mpelampela a nga swi kota ku tirha ntirho lowu xana kumbe a nge swi koti.

Hi mavonelo ya mina va nga va nyika tiphilisi kumbe mirhi leyi nga va pfunaka ku va tiyisa masocha ya miri na ku va hlohlotela leswaku va fanele va dya swakudya swa swo aka miri leswi swi nga va pfunaka leswaku va tshama va tiyile mikarhi hinkwayo.

Hikuva loko swi fika eka timhaka ta miehleketo va na ku rivala va na ku rivala swinene emikarhini ya ku tala leswi va pulanaka ku swi endla. Van'wanyani mikarhi yin'wanyani a va ha koti na ku tidyisa van'wanyana va hetelela va dyisiwa hikwalaho ka ku va mihleketo ya vona yi nga ha tirhi kahle.

Mina leswi ndzi ehleketaka swona hileswaku mirhi ya ku tshungula ntshikelelo wa mianakanyo a hi ya lava nghohe ya ku basa ntsena kambe i ya munhu un'wana na un'wanyani loyi a nga na ntshikelelo eka miehleketo ya yena hikuva ndzi na ku pfumela ku ri masiku hinkwawo munhu un'wana na un'wanyana whether i nghohe ya ntima kumbe i nghohe yo basa u fikelela laha a va ka na ntshikelelo wa miehleketo van'wanyana hikwalaho ka ku va va hleketa ngopfu van'wanyana hikwalaho ka leswi va hlanganaka na swona masiku hinkwawo swi hetelela swi va tisa eka xiyimo xa ku va va va na ntshikelelo.

Ku ya hi leswi mina ndzi nga swi vona va ku tala lava lwisanaka na ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela ya ku biha hi la ku hi loko u vona munhu wa kona loko se swi n'wi fikerile swi n'wi byela ku ri u fane a dzaha u ta n'wi vona hi ku rhurhumela, u ta n'wi vona hi ku rhasa, u ta n'wi vona hi ku famba a bukutela swilo sweswo hi swin'wana swa swikombiso leswi kombisaka leswaku munhu loyi u le ku lwisaneni na swona kambe miri wa yena yi n'wi byela ku ri u fane a dzaha.

Switirhisiwa swa mimirhi yo hunguta ku vilela a ndzi swi tivi a ndzi se tshama ndzi swi twa va swi vulavula kumbe ku twa leswaku ku ve na munhu loyi a nga tirhisa murhi wo karhi ku va a tirhisa a ku va a hunguta ku vilela.

Lexi ni vonaka leswaku mfumo wu nga endla swona i ku va mfumo wu humesa timovha leti ti nga ta ya ematikoxikaya ku ya rhwala vanhu lava ku va yisa lomu va nga kotaka ku hatla va kota ku fikelela eka vukorhokeri bya rihanyo kumbe ku endla leswaku ku va na miako ya ku tala ya swibedhlele na titliliniki ematikoxikaya leswaku va nga ha hlupheki hi ku khandziya va ya etindhawini ta le kule.

Lexi va nga xi endlaka i ku va va endla ha kona leswaku lomu va fambaka kona hinkwako va khomile mimirhi hinkwayo leyi yi nga lavekaka loko va ri karhi va famba tanihiloko va ri vanhu lava fambaka va swi tiva ku ri etindhawini ta ku tala ku na vanhu lava vabyaka vuvabyi byo karhi. Vona lexi va faneleke ku xi endla i ku va loko va ri karhi va famba etindhawini to hambanahambana i ku va va endla ha kona leswaku mimirhi leyi va yi khomaka i mimirhi leyi nga ta kota ku pfuna munhu un'wana na un'wana la va nga kona.

Loko munhu a ha nghena hi gate kumbe hi nyangwa ku fanele ku va na phepha leri ri nga namarhetiwa leri ri lemukisaka vanhu hi timhaka ta rihanyo ra miehleketo. Lomu va va byelaka kona vanhu lomu eswihambukelweni, lomu etihofisini na le tiphasejini ta lomu va tirhelaka kona ku fanele ku va na maphepha lama ma nga ta va ma damarhetiwini leswaku kun'wana na kun'wanyana laha va vonaka ku ri vanhu va famba kona va fanelekele va swi vona emikarhini hinkwayo leswaku va ta kota ku tsundzuka.

Loko ku ri na swifaniso emabodhleleni swi endla leswaku va kota ku hatlisa va vona leswaku mimirhi leyi va nga yi khoma leyi i mimirhi ya yini nakona yi va tirhela ku endla yini hikuva loko ku nga ri na swifaniso a swi olovi leswaku va kota ku swi tiva ku ri kumbe ku tsundzuka ku ri mimirhi leyi va nwaka yona i mimirhi ya yini.

Leswi ni swi ehleketaka hileswaku murhi wo hunguta ku vilela a hi wa vanhu va nghohe ya ku basa ntsena kambe i wa munhu un'wana na un'wanyana hikuva munhu un'wana na un'wana loko a ri wa nghohe ya ku basa ku kumbe wa nghohe ya ntima swa fana hinkwaswo hikuva vanhu hinkwavo ku va va na kona so a hi wa vanhu va nghohe ya ku basa ntsena kambe munhu un'wana na un'wanyana.

Nkarhi wun'wanyani hi loko munhu un'wanyana a ringeta ku overtaker movha leyi nga le mahlweni ka yena a nga langutiselanga masayiti hinkwawo. Nkarhi wun'wanyani hi loko ku ri na traffic munhu a kumeka yena a jahile a jahele ku lomu a nga jahela kona nkarhi wun'wanyana hi loko munhu a dirayivha a ri karhi a tirhisa selulafoni.

Mavonelo ya mina eka mhaka leyi hileswaku leswi swi vuriwaka i ntiyiso hikuva lexi ni xi langutisaka vantshwa va namuntlha va ku tala va na swivilelo swa ku tala evuton'wini bya vona. Van'wanyana va kona va langutise leswaku a va koti ku ya eswikolweni, van'wanyani va langutise leswaku xiyimo endyangwini wa ka vona a xi tshamisekanga ende a ku na loyi a nga va pfunaka, van'wanyani va langutisa leswaku swa koteka ku va va ya exikolweni kambe va lava ku pfuniwa hi mali a va swi koti ku ya va hetelela va va eka ntshikelelo wa miehleketo leswi swi hetelelaka swi endla leswaku va kumeka va lava mirhi yo hunguta ku vilela.

Ku ya hi leswi mina ndzi nga vona swona so far hileswaku van'wanyana loko va heta ku nwa mirhi va fane va langutisiwa hikuva van'wanyana va fane loko va heta ku nwa mirhi va tshama ehansi nkarhi wa ku leha va nga tlakuki hikuva loko va nwa mirhi va tlakuka xikan'wekan'we va va dizzy va nga voni kahle ivi va hetelela va wa. Van'wanyani va fanele va langutisiwa leswaku loko va heta ku nwa mirhi mimiri ya vona yi yi yi va njhani kumbe vona hi vu vona va endla yini kumbe ku endleka yini hi vona endzhaku ka loko va nwa mirhi hikuva van'wanyana miehleketo ya vona ya jika va hetelela va nga vi kahle. Van'wanyani va fanele va langutisiwa loko swi fika eka timhaka ta ku nwa mirhi ya vona hikuva van'wanyana va hetelela va nwa mimirhi yo ka yi nga ri yona.

A ndzi ta vulavurisana na mfumo wa hina hi timhaka ta swilaveko swa swa vatsoniwa va le tikweni ra hina. Loko ku ri na lava va nga fambeki a ndzi ta endla leswaku mfumo wa hina wu fanele u vutisa ti-wheelchair. Eka lava vona va nga twiki a ndzi ta endla leswaku va fanele va tiseriwa ti-hearing aids na swin'wanyana swa ku tala leswi va nga swi lavaka ku va va swi tirhisa eka vutomi bya vona bya masiku hinkwawo.

Leswi ndyangu wu nga swi endlaka ku pfuna i ku va wu teka n'wana loyi a nga ku tirhiseni ka swidzidziharisi va n'wi yisa e-rehab laha a nga ta kota ku pfuneka kona.

Hi mavonelo ya mina lexi va nga xi endlaka loko ku ri xitoko xa mirhi leyi faneleke yi ta yi ringanile twenty lexi lava va titliniki va faneleke va xi endla loko va ri karhi va order xitoko va fanele loko ku ri ku ku fanele ku dilivhiwa twenty vona va fanele va kombela forty leswi la ku liya ya twenty yin'wanyana yo fane yi vekiwa ku va yi tshama yi ri kona leswaku xitoko xi nga tshuki xi va xotela.